Zwiṱitshi zwa lushaka kana zwa lubindudzi zwo itela lusha na vhubindudzi a zwi thusi muthu uri a pfhesese hune a bva hone kana a kone u pfhesesa sialala ḽa hawe.

Nṋe ndi vhona uri muṅwe na muṅwe khavhe na garaṱa yawe ya sathelaithi, ra si hadzimisane nga uri kharali nṋe ndi tshi kho ṱoḓa u vhona tv nga tshifhinga tshanga na muṅwe muthu u kho ṱoḓa u vhona tv nga tshetsho tshifhinga ri shumisi ri shumisisa hani ngo ralo kha iyo khayedu, ri ḓo thusana nga ḽifhio.

Vhunzhi ha dzi Wi-Fi dza mahala musi ri tshi dzhena khadzo vha tshi dzi dzhia nomboro dzashu dza founu kana nomboro dza bugu ya basa, vha vha vha tshi khou itela uri hedzo nomboro vha dzi rengise kha vhaṅwe vhathu vha ite tshelede nga dzo, ndi ngazwo zwi si zwavhuḓi uri vhathu vha connect kha edzi dzi Wi-Fi dza mahala.

Ihi kanzhi ri tshi wana hu na mvula kana hu na muya nnḓa sathelaithi na yone i mbo ḓi thithisea ra si tsha kona u vhona TV nga tshetsho tshifhinga.

Pulatifomo ya mafhungo ya didzhithala ine nṋe nda I takalela nga maanḓa ndi hei yo nopfhi news twenty-four, mafhungo a hone avha a one nahone a huvhi hu mazwifhi ndi ngazwo nṋe ndi tshi i takalela.

Nṋe ndi vhona hu muhumbulo wavhuḓi ngori zwi a kona u thusa vhathu vhane a vha na mahaya kana vhathu vhane mahayani avho a huna Wi-Fi uri vha kone u ḓi wana vha tshi kho ita zwithu zwi no tonga zwa tshikolo kana u ṱoḓa mishumo.

Zwine nda nga zwi ita ndi u ita uri heyo Wi-Fi muṅwe na muṅwe a kone u dzhena khayo, hu sa ṱoḓei nomboro dzawe, hu sa ṱoḓei nomboro ya basa.

Mafhungo a u fhedza ane ndo a thetshelesa kha radio hovha hu a uri vho muṱuku vha ḓi pfha hani musi vha tshi kho kavhiwa nga nḓila i si yone nahone zwi vha vhaisa u swikela gai. Nṋe ndi vhona zwo vha na masiandoitwa a vhuḓi nga uri vhabebi vho kona u zwi vhona uri musi vha tshi khou sema vhana na musi vha tshi kho vha rasela a vha koni na u zwi pfha vhana zwe zwa kho ambiwa, nahone zwi a vha vhaisa dzi mbiluni zwa fhedzisela zwi si tsha fhaṱa fhedzi zwi tshi khou vha kwasha nga ngomu, zwino zwo thusa uri vhabebi vha ḓivhe uri vha ambisa hani na vho muṱuku nga nḓila ine zwi a vha thusa ende zwi a vha fhaṱa.

Nṋe ndi vhona uri theḽomedisini i nga thusa vhathu vhane vha shumela kule na hune vho wana dzilafho ḽa izwo zwine vha kho ṱoḓa u fhodziwa khazwo.

Hu tshi ḓa kha zwa u renga data tshithu tshine tsha ṱuṱuwedza badi vhathu uri vha dzhie phetho ya uri vha ḓo renga pulani ifhio nahone i ya vhugai ndi zwauri vha shumisesa data nngafhanani nahone masheleni a khou tenda na uri u renge data i nnzhi.

U ḓura ha data zwi ita uri musi ri tshi renga data ri songo renga data dzi nnzhi, hezwo zwi ita uri na musi ri tshi vho dzhena kha internet ri songo to dzulesa tshifhinga tshilapfhu nahone ri swike ri ṱoḓe zwe ra ḓela ri mbo ḓi bva ri tsime data. Nṋe ndi vhona musi ndi sina data nnzhi musi ndi tshi kho vhala a thi fhedzi ndo dzula tshifhinga tshilapfhu ndi kha chrome kana ndi kha YouTube ndi fhedzisela ndo to shumisa mi minete miṱukuṱuku uri ndi wane zwe nda ḓela ndi tshi khou itela uri ndi sale ndi na dziṅwe data dza u ita zwiṅwe zwithu kana kharali hu na zwo salaho ndi sale ndi na data ya uri ndi zwi ite.

Zwine dzi radio dza nga zwi ita u ita uri vhaswa vha vha thetshelese na uri vha dzhenelele ndi uri na vhone vha dzi radio vha dzhenelele kha dzi puḽatifomo dza online u fana na Facebook, Instagram na Twitter. Hedzo dzi puḽatifomo ndi hune vhaswa vha vha hone, kharali ra kona u vhona dzi radio dzi tshi khou dzhenelela kha mafhungo a maswa a vhaswa kha hedzo dzi puḽatifomo ndi hone hune vhaswa vha ḓo thetshelesa na radio uri vha kone u tou pfha uri radio i ima gai kana etsho tshiṱitzhi tshi ima gai kha iḽi fhungo ḽine ḽa kho ambiwa kha social media.

Ine nda i takalela nga maanḓa ndi e-TV nga uri mafheleloni ha vhege hu tamba muvi dzo no takadza nahone dzine a si kale dzo bva u fhirisa dziṅwe tshumelo dzine dzi tamba mimuvi ya kale.

Dziḽaiburari dzi a tea u ṋea vhathu internet nga kha Wi-Fi yavho nga uri vhathu vha tshi ya ḽaiburari asi vhoṱhe vhane vha vhala nga dzibugu, vhaṅwe vha a tea uri vha dzhene kha inthanethe vha ite risetshe ine ya ṱoḓa Wi-Fi.

Rovha ri tshi ḓo kona u ḓi wana ri tshi khou shuma kana ri tshi khou vhala na musi ri lwendoni sa musi ro no ḓowela uri musi ro fara lwendo a hu na tshine ra nga tshi ita tsho no tonga mushumo kana tshikolo nga nṱhani ha Wi-Fi ine a i to shuma zwavhuḓi kana a i ngo tendeliwa.

Ndi zwa ndeme uri musi ri sa thu thoma ri vhudzise vho vhaṅwe vhane vho no dzi shumisa hedzo dzi puḽatifomo dza didzhithala u ita uri renga zwithu nga uri tshiṅwe tshifhinga ri a wana ro ḓi rengisa riṋe vhaṋe ri tshi khou lingedza u renga zwithu kha dzi puḽatifomo dzedzo.

Ndo no shumisa Wi-Fi ya ḽaiburari, yo nthusa nga uri tshiṅwe tshifhinga hayani a thi koni u ḓi wana ndi tshi kho ita research kana ndi tshi khou ṅwala assignment, zwino zwi ṱoḓa uri ndi vhe ndi fhethu ho fhumulaho. Zwino hu na Wi-Fi henefho fhethu ho fhumulaho ndi a kona u shuma zwavhudi nahone ndi ite research yo teaho uri ndi kone u phasa kha zwa tshikolo.

Tshifhinga tshiṅwe zwivha zwi songo eḓana ngauri hu na vhaṅwe vhane vha vha vha tshi kho ṅwala milingo henefho ḽaiburari hune ha wanalea Wi-Fi ya tshitshavha. Fhedzi u ya wana uri hoyo mulingo unga dzhia awara tharu, fhedziha wa wana uri u tou vha na awara nthihi zwino vha tea u dzula vha tshi kho humela vha tshi kho ṱoḓa vha tshi kho ṱoḓa u dzhena futhi kha heyo Wi-Fi zwine zwi a thithisa mulingo, zwa ita uri havho vhane vha khou sedza vha kho ri sedza ritshi kho ṅwala mulingo vha vhona ungari kha musi ri kho yo doba dzi answer huṅwe zwa thithisaha mishumo yashu ya tshikolo.